Molekane wa ka, ha re tlamehile re ye America, re tlamehile re qale re lokise di-visa tsa rona. Ho na le nthwena e bitswang visa e lo reng re tlamehile re lokise, re tlamehile re etse di-passport-o tsa rona di be hantle, di be seemong se setle. Ha re qeta moo, re tlameha ho ba le tjhelete hore re tle re kgone ho iketla leetong la rona la America.

Nka kgothatsa batho hore ba tsamaye ka difofane hobane, bese e nka nako e telele ene dibese hangata di ba le dikotsi tse ngata haholo. Sefofane se nka nako e nyane, ebile dikotsi tsa teng ha di ngata ha di ke di bonahala se ka dikotsi tsa di-bus, so nka kgothaletsa batho hore le sona sefofane ha se ture, empa feela e le nthwe batho ba nahanang hore e na le maemo. Nka kgothatsa batho ba tsamaye ka sefofane ho na le hore ba tsamaye ka di-bus.

Bakgotsi ba ka e re ke le qoqeleng ha ne ke ya Durban July, ka sefofane e ne e le kgetlo la ka la pele ke tsamaya ka sefofane. Ke ne ke thabile haholo ha re fihla airport, ke qala le ho bona airport bophelong ba ka bakgotsi ba ka. Batswalle ra fihla mane ba check-a di-passport-o tsa rona le di-ID, ya ba rea search-wa, re beha dibeke tsa rona ho nthwane e tsamaisang dibeke. Ha re qeta ra tlo kena sefofane se se holo holo holo holo, ho fetisisa ka ho se bona se le marung kapa television-eng. Ya ba rea kena rea a dula, ke ne ke duletse ka thoko le fesetere ke kgone ho bona, ya ba ha e tloha e ya thothomela, e ka re e ya tshosa nyana empa e ne e le monate, nka kgutlela hape le hape le hape.

Dibese tsona ee ntse di hlokeha, le ha ho ka ba le dikoloi, hwa ba le di-Uber, hwa ba le ditekisi, dibese ntse di hlokeha. Dibese di kgona ho thotha motho le merwalo e mengata, dibese di kgona ho etsa leeto le be monate, dibese di kgona ho nka lelapa kaofela le dule kaofela ho se ka ba le a kgannang, ho se ka ba le a sa kganneng le ba hantle kaofela, le duleng le qoqeng. Bese e monate hobane le ha o batla ho nwa drink tsane tse yang ka kwana, o wa kgona ho inwella, le ha o batla ho robala ho kgona ho robala ha o tsamaya le ba lelapa la hao, beseng o ka kgona ho kopana le batho ba batjha. Bese di monate haholo, le tekesi ha e ha e monate se ka ha bese le monate, dibese ntse di hlokang.

Ke tlo rekisetsa tekete ena ya bese. Tekete ena ya bese e tsamaya kasheko ka seven o'clock mantsibuya, o tlamehile o netefatse hore o fihla mo hora pele ho seven o'clock hore o kgone ho tshwara bus eo. Base ena lebitso la yona ke Gurumba Bus Line, ke yona eo o tlo tsamayang ka yona. Ke ena tekete ya hao, kea leboha.

Motsamaisi wa dibese, ha ke utlwisisi ho tekete ena, e nyolohile hobane ke reka tekete ena beke le beke ka mashome a ma supa. Ke ka eng ha e nyolohile ka potlako ha kana, ke batla ho utlwisisa, ke batla ho utlwisisa ka botlalo hobaneng. Hobane ka tsebo ya ka beke le beke ke reka tekete ka mashome a ma supa.

Dumelang ke tlile ka lebaka la nkgono ka monana, nkgono wa ka. O rekile tekete empa ha rekisetswa ka theko ya batsofe. Ke ne ke batla ho tseba hore lebaka ke eng, ene ne ke kopa ho thusahala ho re e lokiswe hobane, motsofe le motsofe o tlamehile a reke tekete ka theko e fatshe ya batsofe, ne ke kopa le nlokisetseng ka potlako.

Ke ikutlwa ke le bohloko haholo, ke ikutlwa ke le bohloko hobane se ke tlwaetse bese jwale, mara hee, ke tlamehile hore ke qale ho tsamaya ka tekesi. Ke tla tloha ka beseng, ke tlo tsamaya ka tekesi hobane, ha hona se ke tla se etsa haeba e le hore dibese ha di sa leyo.